Hi ku dyondza swiletelo kumbe milawu hi ndhavuko va ta kota ku va na vutivi hi byona na ntokoto.

Loko a rila ngopfu a nga koti ku etlela kumbe ku miyela.

Titwi kahle hikuva na vavanuna va nga ha endla swilo swa le makhixini.

Ku va u pfuna munhu un'wanyana hi swona swi endlaka leswaku vanhu va kota ku hanyisana na ku khomisana.

I holodeyi ya good friday na ya khisimusi hi ti tlangela hikuva hi ya ekerekeni hi ya kota ku khongela koho.

Ina hikuva swakudya swa hina swa ndhavuko swi na rihanyo ra kona ra kahle naswona hi suka hi ti byalela swona.

Ina hikuva hi ta kota ku dyondzisana hi ku hambana ka ndhavuko wa hina.

I nkhuvo wa malovolo wu endleka hi laha vanhu va mbalaka swimbalo swa Xitsonga naswona van'wanyana va dlaya na tihomu kumbe timbuti va kota ku endla e timfanelo kumbe milawu ya kona.

Ntiyiso a swi talanga vavanuna va ri na nhlayiso wa kahle eka vanhu kasi hikuva vavasati hi vona va tswaleke vana va swi kota ku tlhela va kota na ku va hlayisa.

Ina hikuva va ta kota ku dyondzisa vana va vana va vona hi ndhavuko naswona va ta kota ku va na vutivi na ntokoto hambiloko van'wana va kona va nga swi rhandzi.

Ri kombisa siku leri Yesu a nga vambiwa hi rona exihaban'weni.

Ku va va ya mahlweni na vutomi bya vona hikuva vutomi byi e mhaka.

Avuxeni ndzi khensile nseketelo wa n'wina na nkucetelo wa n'wina evuton'wini bya mina vukona bya n'wina byi endle swilo swi va lula naswona swi tlhela swi olova ndza khensa.

Tihove, swiendla hi vomu, xitshopani, marhanga na tinyawa, leswiwa hi swona hi ntalo va maTsonga va swi rhandzaka ku swidya no swi sweka.

Leswaku hi ta kota ku dyondzisana hi ku hambanahambana ka yoho.

Leswaku vavasati va hola ku fana na vavanuna.

I nkhuvo wa ku hlantswa ka mafoxolo swi endla leswaku emutini ku nga sali ka ha ri na rifu rin'wannyana kumbe mavabyi endzhaku.

Ina hikuva i kota ku va na xichavo loko wo ka u nga mu bi kambe ku mu tirhisela nomu a nga ka a nga ku tekeli enhlokweni naswona a nga ka a nga chavi.

Va kota ku dyondzisa vana hi ndlela leyinene ya ndhavuko.

Laha ku nga na vanhu lavatsongo hikuva mi kota ku tshamisana kahle naswona ku nga a ku nga vi na huwa.

I vamanana na vasesi hikuva hi vona va tivaka swale makhixini hi xitalo.

Hi ku mbala swiambalo leswi swi fambisanaka na ndhavuko wa vona.

Hi ku endla vuxaka na vanghana va tindzimi tin'wanyana to hambana na leti wena ku tirhisaka tona.

Ku komba leswaku u huma kumbe kusuka eka ndhawu eka ndhavuko wihi.

SeSotho ndzi navela ku dyondza hi vuenti hi ndhavuko wa vona.

Ku va vana na vona va ta kota ku tekela mahanyelo ya vona ya kahle.

Ina hikuva endzhaku ka ku chelachela swichelana a swakudya a swi nga ha fani na le na le masikwini ya khale naswona swi ta lose-kela hi manandzikelo ya kona ya ndhavuko.

A swiambalo swa ndhavuko i swa nkoka ku swi mbala hikuva swi komba matimu na laha u humaka kona hi yo mhaka hi fanele ku swi mbala hi xitalo.

Hikuva vavasati va nga ha ambali hi ku hlonipheka na ku va na xindzhuti.

Mucato wa ndhavuko swi endla leswaku ndzi nga tirhisi mali yo tala naswona ndzi ta kota ku va ndzi ti nyungubyisa hi ndhavuko wa mina.

Va hundzuke va manguva lavawa hikuva a va ha endli mintsheketo na switori vana se va tala ku ku vukela emavonelakule.

I vamanana hikuva hi vona minkarhi yo tala va va ka va tshame na vana.

Ku leri hosi Yesu a nga fela no vambiwa exihambanweni ha rona naswona vanhu va tala ku tsundzuka siku leriwa hikuva va ya etikerekeni va ya khongela.

Hikuva ka ri na mintirho kumbe swa ku endla swona endyangwini.

U nga katsa swi vulavuri, swo dya, swo nwa na mincino.

Leswaku mufana u fanele ku ya yimbisiwa a ta kota ku loko a vuya a va wanuna a ta kota ku dyondza no yimele timhaka ta muti wa yena eku kuleni.

Va va va endlela leswaku rixaka rin'wanyana ri kota ku va ri vulavula na vona ri tshunxekile naswona va kota ku twanana.

I ku va vafana va dyondzisiwa no dyondza ku endla maendlelo ya wanuna loko va karhi va kula naswona ndzi vona swi va kahle hikuva va ta kota ku hlayisa mindyangu ya vona.

Vanhu va ta kota ku tirha kahle va nga tikeriwi loko va fanele va vulavula na mixaka yin'wanyana ya vanhu.

A swi bohi hikuva na van'wanyana vana va kula va va vavanuna lava tiyimeleke hambi vakurise hi vanhu va vaxisati.

U ta kota ku hanyisana no khomisana na vanhu van'wanyana hambi u nga ha ri kaya se u sukile.

Ku va na swisolo hikuva hi nawu kumbe hi ndhavuko u fanele ku swi ambala.

Hi ku endla mintirho ya vavanuna ku fana na ku dlaya swiharhi kumbe ku kelela a mati na swin'wana na swin'wanyana swirho swa ntikelo.

A ndzi ta ambala swiambalo swa mina n'wini kasi a ndzi ta ambala swiambalo leswi swi nga na mihlovo leyi nga kona eka swiambalo swa ndhavuko.

Velekiwa ka Yeso Kreste naswona yi kombisa ntsako hikuva vanhu va tala ku tlangela siku leri.

U fanele ku ambala swiambalo swo rila naswona a switirhisiwa swa wena u fanele u nga swi tirhisi na vanhu van'wanyana u va na swi swa ku dyela swa wena na swo etlelela na swin'wana na swin'wana swa switirhisiwa swa wena a wu fanelanga u swi tirhisa na vanhu van'wanyana.

I ku va vavasati na vona va ya eku yimbeni naswona va va va dyondza hi ndhavuko wa vona.

Hikuva a nga va twisisi naswona a nga koti ku vulavula tindzimi ta vona.

I swakudya swo tala mafurha na chukele mavabyi ya kona ma vangiwaka i mavabyi ya ti-ulcer na ya mahayihayi.

Khale a ku lulamisiwa kumbe ku tengiwa timhaka endhuneni kasi sweswi vanhu va tala ku ya e-Police station va ya hlamusela maphorisa hi mhaka timholovo leti va vaka na tona na vanhu van'wana.

Ina, ntsena loko a ha ri ntsongo.

Ina, hikuva swi va dyondzisa hi milawu ya ku fanekele va va vanuna va njhani.

A ku fanelangi ku hlawuliwa vavanuna ntsena na vavasati va fanekele ku va kona va kota ku hlawuriwa hikuva na vona va na vuswikoti bya ku rhangela.

Nkoka wa xivongo i ku tiva leswaku u huma kwini naswona u fanekele u tiva na xiphato xa kona u ta kota ku tiva hi ndhavuko wa wena.

Un'wana na un'wana u na ku tshemba ka yena na ku twisisa ka yena hi Vukreste hi ndlela leyi ndzi ringeta ku vula leswaku mina ndzi tshemba Vukreste.

Ndzi hlawula swakudya swa ku fana na tihove hikuva tihove ti swekeka kahle hi nkarhi naswona ta kota ku va ti huma kahle ti va ti nandzika loko ti wupfile naswona ta dyeka u ta dya u tiphina.

Miroho yi swekiwa hi ndzilo.

Vavasati va fanekele ku lunghisela swa mabota na swibye na ku basisa ejaratini kasi vavanuna va fanekele ku lunghisa hi mhaka tihunyi na ku tlhava swifuwo naswona va fanekele va lunghisa hi timhaka ta mabyalwa na swin'wanyana swa ku fana na ku lunghisela matende na ku tlakulela a switulu leswi ku nga ta tshamiwa eka swona.

A ndzi nga swi a ndzi nga ta swi kota ku mi swekela guxe hikuva hi nguva leyi a ra ha kumeki emasin'wini kambe ndzi ta kota ku mi swekela yin'wanyana miroho na swakudya swa ku fana na tihove, tindluwa, timanga, xigugu, swifaki na xitshopani na nyama ya ku fana na na tihuku ta xintu.

Vukreste na ndhavuko swi nga hanya swin'we hikuva hambi u ya eka n'anga ku hloleni yi fika yi rhanga yi khongela naswona van'wana va tirhisa bibele ku ku fana na tinhlolo.

Ina hi tlhelo ra ndhavuko swi tano.

A ndzi ta n'wi seketela hikuva ndzi hlohlotelo mana wa mina leswaku a n'wi heleketa hikuva n'wana kumbe manana a hi wa un'we.

E-e, mara ma kumeka ma ri ya vakokwa wa kokwa wa khale.

Vavasati va fanekele ku mbala swikimawa ehenhla ha le hansi va mbala tinguva ta muchongolo xikan'we na masipati kasi vavanuna va fanekele ku mbala a xikhindhi va mbala a-vest hale henhla va tlhela va tsimba nguva ya muchongolo na tinjhovo.

Ndzi rhandza muroho wa guxe hikuva wa tiphina loko u dya vona naswona wa dyeka.

E-e, a ndzi se hatlana na swona.

Vakokwana va khale a va nga lavi ku tihlanganisa na muxaka yin'wanyana ya vanhu kasi lava va sweswi va swi kota ku tihlanganisa naswona va tala ku dyondza hi rixaka na tindzimi ta vanhu van'wanyana.

A wu se za u wu hundza vavasati va ha swi kota ku fambisa e ndhavuko emugangeni wa ka hina.

Ku tiva matimu hi laha u humaka kona na ndhavuko wa kona.

Ina, wu kona va swi kota ku khomisana naswona va twanana.

Ina, u ta kota ku dyondza hi ndhavuko kumbe rixaka ra vona naswona na tindzimi ta vona u ta kota ku dyondza u kota ku va na ntiyisiso na ntwanano hi mhaka swona.

I xigugu ku rhanga ku omisiwa mpupu na timanga ku tirhisiwa ndzilo endzhaku ka swona ku tekiwa ntshuri na musi swicheriwa endzeni swi kandziya xikan'we ku cheriwa na munyu xi ze xi ya vupfa.

Hikuva ku va ku ri nkhuvo wo tlangela naswona vanhu va ku tala loko ku ri na minkhuvo ya micato va swi rhandza ku dya swakudya swa ndhavuko.

I Ntokozo Mkhize u yimbelela tinghoma ta gospel ta pfuxelela eripfumelweni na le moyeni.

Leswaku swakudya swa ndhavuko swi kota ku aka miri na rihanyo ra wena emirini ri ta va kahle.

Hi swona hikuva va suka va nga vekiwanga hi mfumo.

Ina matikhomelo ya vanhwanyana lava nga ya eku khobeni a ma fani na lava va ku a va yanga.

Va fanekele ku mbala xiburukwani na tinjhovo va tlhela va tlhandleka na tinguva ta Vatsonga kumbe ta muchongolo.

I swifaki tindluwa timanga tihove xigugu na miroho.

Leswaku u fanekele ku ti hlayisa a ta kota ku dyondzisa na vana na va va vana va yena.

I holiday ya ti twenty five ta December hikuva i siku ra ku velekiwa ka hosi Yesu eka vanhu va vazalwana kumbe va ti-Christian.

Va fanekele ku mbala swa xintima.

Wu rhandza ku sweka swakudya swo hambanahambana nkarhi na nkarhi.

Leswaku loko u ri munhu u fanekele u va na vumunhu u kota ku hanyisana na van'wanyana vanhu.

Ina vana va kota vatswari va kota ku hlawulela vana va vona swikolo leswi va faneleke ku ya eka swona.

Vana a va koti ku kuma tibuku leti ringaneke hi yona mhaka xikolo kumbe nhloko ya xikolo yi fanekele ku tivisa mfumo hi nhlayo ya vana leswaku va ta kota ku kuma tibuku to helela.

Hikuva a humeseriwa ehandle ka mati a kota ku va a jeketeriwa ehenhla ka swifuwo swa yena ku ta kota ku huma mati lama ma nga nghena endzeni ka yena naswona ndzi tlhela ndzi n'wi fufutela e moya ndzeni ka nomu wa yena leswaku a ta kota ku hefemula a ta phaphuka emakumu.

Leswaku munhu a kota ku tiva ndhavuko wa yena na laha a humaka kona.

Ina hikuva a ku na lexi xi va hlulaka va swi kota ku rhangela hi ndlela leyi faneleke.

Va dya swakudya swa ku kala swi nga ri na munyu naswona swi lulamisiwa hi vanhu lava va tshamaka na vona kwale engomeni lava se va nga va nga ya khale.

Leswaku na vona va ta kota ku ti swekela loko va ya va kule na loko va swi naverini.

Ndzi rhandza miroho timanga xigugu na tihove hikuva swa nandzika swa dyeka wa tiphina loko u dya swona.

Ina leswaku na yena a ta kota ku dyondza tindzimi leti n'wanyana.

Vuswa nyama na rhayisi na xitampa timboncisi ti-fish xikotela xa fish na tisoup hikuva leswiwa swi aka miri.

A ndzi ta rhanga ndzi swi nyika swakudya endzhaku ka swona ndzi swi pfulela swi ya tilulalula kumbe ku bela hi moya loko se ripela ndzi tlhela ndzi swi vuyisela endzeni ka xibaya.

A ndzi nga ta titwa kahle.

Minkarhi ya mikhuvo swi va swi tele ku tlula hi hi masiku ya malwandla.

Ndzi rhange ndzi lulamisa nayiti na ntambu ya mina endzhaku ka swona ndzi cheletela vuhlalu eka nayiti ya mina ndzi kota ku rhunga rhungela ehenhla ka ntambu ya mina.

I tiyindlu ta tirhandzavula e-e.

I byalwa bya vukanyi ku rhangiwa ku rholeliwa makanyi ma heta ma rhumbuliwa endzhaku ka swona byi virisiwa ndzhaku ka masiku mambirhi se bya nweka.

Hi ku va endla leswaku va tshama va hlangana va tsakile naswona va kota ku burisana kahle.

I tihove xitshopani tindluwa timanga xigugu nyama ya huku ya xintu na miroho.

Leswaku vavanuna va fanekele ku ya engomeni leswaku va ta dyondzisiwa ku loko u ri munhunkulu u ri wanunu u fanekele ku ti khomisa ku yini ndzi vona swi ri kahle hikuva swi endla u kota ku tiva na ndhavuko wa kona.

Ina van'wanyana va dya fishi kasi van'wanyana a va dyi van'wanyana a swi lavi va dya nyama ya nguluve van'wanyana va dya.